Go na le merogo e e tshwanang le bo e e tshwanang le bo dipotata le yona e na le dikotlo tse di tshwanang le tsona. Merogo e mengwe gape e motho a ka e lekang ke merogo e e tshwanang le bo celery, mo merogong eo o kgona gore o e dirise le one ga o apeya gore o tsenye nonofo le one e na le gore ntlo mo dijong tse o tlabeng o di ja wena le ba losika la gago, dijo tse ke buileng ka tsona di dira gore motho a kgone gore a itekanele mo mmeleng.

Maungo a a tshwanang le bo diapole le tsona bo dipanana ke maungo a tsayang nako gore a gole, ke maungo o kgonang gore o a jale mo selemong se re leng mo sone o itse gore o tlile go a kotula mo seemong se se se latelang. Maungo a ntseng jaana o a jala go ya ka di-seed-i tsa tsone tse o tla di apelwang mo mokoting o di tswalele, o di tsenye mo mmung o nonneng e seng mmu o mongwe le o mongwe di batla mmu o tletseng monono.

Merogo e jaaka bo ditamati, tamati ga o e jala o e jala mo mmung o itseng gore o na le monono, o e jala o e nosetse, a se morogo o ka nnang o ntse o nosetsa matsatsi le matsatsi, ga o bona gore setse go na le setlharenyana se se tswang foo, o tshwanetse go ba thusa gore ga setlhare seo se o sa ditamati se gola se be le moo se kgonang gore se itshegeletse mo go tsona. Go rojwa, o rojwa ga o ntshe ke moo kaofela ya gago o ntsha fela mo ditamati tse o di tlhokang mme o nne o ntse o nosetsa jalo le jalo.

Rooibos-e o e jala go ya ka setlhare. Go na le setlhare se se kgethegileng se se jadiwang mme ga se jadiwa wa nosetsa ka metlha le matsatsi mme o dire gore setlhare seo se bona letsatsi se na le metsi a a itekanetseng, e tla re a o setse o bona setlhare setse se gola, a setse se godile go fitlha ka tekano o tla bona setse se na le matlhare a le mantsi a le matala ga o setse o bona sele jalo, o setse o bona gore ee jaanong setlhare se itekanetse gore se ka kotulwa mme ga o ka wa se tsaya go ya go se omisa mme morago ga foo ke moo go tla tlhagang rooibos.

Rooibos e go thusa gore o seke wa tshwarwa ke lefu la pelo ka pele, rooibos yona e tla e na le sukiri e e kwa tlase thata. Se sengwe gape ke gore ga o ja rooibos o na le gore o itekanela mo mmeleng ga ke re jalo ke raya gore mo go ntsheng ga gago ga rooibos go dira gore o seke wa nna le mmele o mo kima thata mme o nne le mmele yo o itekanetseng.

Balemi ba ba lemileng rooibos ba kopana le dikgwetlho tse di tshwanang le dithemperetšhara tse di kwa godimo thata kgotsa dithemperetšhara tse di kwa tlase thata. Se sengwe gape se ba tsamayang ba lebana le sone ke pula e sa ntseng sentle mme tse di ka rarabololwa ka gore balemi ba kgone gore ba ikagele selo se ba se bitsang gore ke green house, mo green house-ong o le molemi wa kgona gore o e noseletse ditlhare tsa gago tsa rooibos mme green house le yone e kgona gore e fete dijalo tsa gago go go go lekaneng le go tsidifala go go lekaneng.

Dikgwetlho tse dikgolo tse ba lebaneng le tsone ke tsone tsa dithemperetšhara tse di kwa godimo thata le dithempereitšha tse di kwa tlase thata tse e leng tsone tse di dirang gore maungo a bone a se ka a gola sentle kgotsa maungo a bona a seke a gola. Se sengwe gape ke gore pula ga e sa na sentle jaaka gale jaanong maungo a bona a feleletsa a sa kgone gore a gole sentle ka ntlha ya gore ga a kgone gore a fitlhelele metsi ao a itekanetseng a a tlhokegang gore maungo ao a kgone gore a gole sentle.

Maungo a a dirisiwa gore a kgone gore a nne sebaka se se telele. Ditsela tseo ke ditsela tse di tshwanang le gore maungo a omisiwa, maungo a gamiwa gore go tswe matute a ka mo gare, maungo a ferment-iwa.

Maungo a a dirisiwang thata ke morara, morara o dirisiwa thata ga go diriwa dikuku batho ba apeya ka one, o dirisiwa thata gape mo go direng notagi e le selo se batho ba le bantsi ba se rekang tota. Maungo a mangwe a rekiwang thata ke maungo a tshwanang le bo diapole, one a a jalwa thata ka gore ba kgona gore ba dire dijo tsa bana ka one le gore go diriwe matute ao gore bana le batho ba kgone gore ba nwe.

Merogo e e jewang thata ke e jadiwang ebile e jewa thata ke bo ditapole ka gore o kgona gore o dire dilo di le dintsi ka ditapole o kgona gore o dire ditapole tse di jewang ke bana, o kgona gore o apeye batho ba bagolo ba je, o kgona gore o dire le dijo tse di jwang ha gona le dilo tse di tshwanang le bo ga go kopane kaofela le le family yotlhe.

Di na le seabe se se ntle tota ka gore batho ba kgone gore ba dire motogo, ba dire bogobe ba je ka ona ebile di kgona gore di thuse batho gore ba nne le nonofo mo mebeleng ya bone. Ga go le jalo mabele le dithoro ke dijo tse di etsang batho gore ba dule ba na le selo se ba se jang letsatsi le letsatsi.

Fa go tewa wine farming go tewa go jalwa ga morara gore ga o tlo kopiwa o kopiwa gore go tlo diriwa notagi e newang ke batho. Tse di a jalwa, ke dijalo tse di jadiwang e nna ditlhare di le dintsi mo setlhopheng se le sengwe mme ga go kotulwa go kotulwa merara eo gore e tseiwe go lo diriwa mo nnotagi ka yona. Tsela e ya go jala ke tsela e nngwe e e dirang madi a le mantsi ka gore morara o ga o setse o tseilwe go lo diriwa selo se se nang le madi a le mantsi tota.